Vhaswa vhanzhi a vho ngo ḓi imisela u vhea tshelede kha tshibugwana tsha mbulungo, vha vhona uri ndi zwa mirafho ya vhaaluwa ngauri vhaswa vhanzhi a vha humbuli ngaha mbulungo a vha humbuli uri ḽiṅwe ḓuvha hu ḓo vha hu vhone vha tshi khou ṱoḓa thuso inobva kha avha vho no vhea tshelede kha tshibugwana tsha mbulungo.

Ee ndo no thusa muṱa u khetha puḽane ya mbulungo, maitele ayo ro vhuya ra ṋanga puḽane ya mbulungo ine tshelede yo no bvisiwa nga ṅwedzi a i ngo to ḓala fhedzi musi hu tshi vha na mbulungo vha ya kona u ḓa vha ri tikedza sa muṱa vha ya kona u bvisa tshelede ya bogisi tshelede ya tombo vha fhedza vha kona u ṋekedza na ethaimi ya uri u kone u founela mashaka na dzi khonani u vha ḓivhadze nga zwo iteaho.

Ndi vhona uri a yongo eḓana sa izwi vhashumi avha vha tshi vha vho shuma tshifhinga tshilapfhu, ndi vhona uri tshelede ine vha i wana a i eḓani na mishumo ine vhavha vho ita ai eḓani na mannḓa ane vhavha vho bvisa vha tshi kho ita iyo mishumo izwo ndi ngazwo ndi tshi amba uri a yo ngo eḓana.

UIF ndi vhona uri i tea u waniwa nga muṅwe na muṅwe uyo ane mushumo wari u tshi fhela vhoṱhe vha vha vha khou balelwa u ya u ita zwono ṱoḓea muḓini ngauri vha vha vha sitshena mushumo. Na uri vhoṱhe vha vha vho shuma zwine zwa sala zwi kho sumbedza uri vhoṱhe vha ya tea u i wana, a u tei u khethululiwa uri i tea u waniwa nga nnyi vhoṱhe vho no shumaho vha tea u i wana sa izwi vho shuma.

Arali ndo renga data nga luṱingo havha hu tshi khou pfhi data dzo swika ngeno dzi songo swika, zwine nda nga ita ndi u ya banngani ya iyo ine nda shumisa yone nda vha sumbedzisa uri ndo renga data vha ri dzo swika ngeno dzi songo swika, ra sedza uri ahuna nḓila ya uri tshelede i vhuisiwe sa izwi data dzi songo ḓa fhedzi vho dzhia tshelede yanga.

Arali mushumi a lwala tshifhinga tshilapfu zwi sumba uri ngauri ovha a sa kho shuma o vha a sikho hola, arali o vha a sikho hola zwi amba uri o vha a si na tshelede ya u ṱhogomela mutakalo wawe sa izwi o vha a tshi khou lwala, zwino tshelede dza UIF dzi ḓa dza thusa uyu mushumi uri a kone u badelela zwa mutakalo wawe a kone u ita uri a fhole nga tshelede dzedzo. Na u ṱhogomela ene muṋe na vhathu vha hayani sa izwi muthu hu na zwithu zwine a tea u ḓi ṱhogomela a tshi ḓi rengela zwone.

Ndi vhona vhubindudzi ha mavu vhutshi ḓisa tshelede nnzhisa kha mubindudzi.

Forex ndi vhona hu vhu bindudzi hune uvha u sa ḓivhi uri u ḓo wana tshelede kana u ḓo ḽiwa tshelede na, hune ndi u to vhea tshelede kha tshithu wavha na fhulufhelo uri tshelede i ḓo gonya hune i nga gonya kana ya tsa ya gonya u vha wo wana tshelede ya tsa wo ḽiwa tshelede yau.

Zwono ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a vule akhaunthu ya bannga hune tshelede yawe ya ḓo kona u dzula yo vhulungea, hune futhi tshelede i a wana na dzangalelo i afho banngani vho u farela yone zwavhuḓi zwi fhirisa nga u dzula na tshelede hayani, hune zwithu zwinzhi zwi nga itea hone u sa ḓivhi hunga itea dzikhakhathi kana ha vha na miḓalo kana ya ḽiwa nga mbevha.

Musi ṅwaha u tshi thoma kana vhashumi vha tshi tholiwa hu nga vha khwiṋe uri hu vhiwe na muṱangano vha ṱalutshedze nga ha UIF dza malwadze uri zwi itiswa hani na uri vhaisa hani nga hazwo vha ya gai vha swika vha zwi itisa hani.

Ndi vhona zwi zwa ndeme kha vhutshilo uri muthu avhe na ndindakhombo ngauri musi hu tshi vha na lufu muḓini tshelede i ya vha isiho, zwino arali muthu ana ndinda khombo zwivha zwo leluwa uri vha ḓo ḓa vha farwa mushumo vha renga zwono tea u rengiwa vha renga zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa ḓo balelwa vha muṱa uri vha zwi renge. Zwiṅwe uri eyi ndindakhombo ya nga i bveledzise zwine ya fulufhedzisa ndi uya afho hune ya itiwa hone wa vhudzisesa wa kona u pfhesesa zwa uri vha zwi itisa hani, ndi hone u tshi ḓo kona u ḓivha uri vha zwi itisa hani, zwe vha fulufhedzisa.

Ndi vhona uri tshelede ine muthu a nga kona u badela tshibugwana tsha mbulungo ṅwedzi muṅwe, ndi fumiṱhanu ngauri ndi yone ine na vhathu vhane vha sa tu to shuma zwavhuḓi vha nga kona u i swikelela.

Ee ro no ita khumbelo yau badela nnḓu musi ri tshi ya hangei, tshenzhemo yovha ya uri vho vha vha si kho shuma mushumo wo no holela tshelede khulusa, zwino vha bannga vha vha vha tshi kho hana uri a vhukoni uri vha fhe tshelede nnzhi so ngeno mushumo wavho u sa vhuisi tshelede yo no swikisa hafho.

Ndo no senda cash send tshenzhemo dze ra ṱangana nadzo dza dzi sa tu vha nnzhi, ro tori musi ro senda phini yavha i sa kho bva muthu are musendela avha a sa tsha kholwa uri ro senda ritshi kho amba uri yone tshelede ro i senda.

Transfer duty ndi musi hu tshi khou isiwa dzina ḽa shango kana mavu a nayo o no kho rengiwa kha uyo o no kho renga. Zwone ndi zwa ndeme uri avhe madzinani a murengi u itela uri phanḓa uyo wea rengiwa khaye a saye ari ndi mavu awe ngori hu ḓovha hu ene ane a tshe madzinani awe.

Dzo vha dzi ndeme ngauri vho mme vhane vha khou bva u vha na vhana, vha vha vha tshi kho ṱoḓa zwithu zwinzhi zwa vha kona u tikedza vhana u tikedza vhone vhaṋe. Zwino tshelede dza UIF dza u beba if vhavha vhatshi kho dzi fhiwa dza vha dzi tshi nga vha thusa vhukuma, sa izwi kanzhi musi vha tshi kho yo beba vha ḓovha vha kho tea u ima mushumoni vha sa kho shuma.

A zwongo tsireledzea, ngauri vhathu vha nga zwi vhona zwori muthu o fara gwama ḽa masheleni hune u ḓo kona uya a hombokiwa zwavhuḓi a kha maṅwe mashango hu ne ha ḓivhi na zwori thuso i wanalea nga gai

U tea uya hanefho banngani ye a vula hone account a tshiya u tea u ya na garaṱa ya vhune na ene muṋe u sumbedza dza uri u kho ḓo vala uri vha kone u ḓivha uri ndi ene muṋe ono kho to humbula u ḓi valela a si muṅwe muthu o no kho ṱoḓa u mu valela akhaunthu yawe.

Ndi uri kha puḽani ya vhuengelo hu vha hu na tshelede yo kaliwaho ine muthu u tea u i shumisa nga ṅwedzi arali wavha wo no shumisa tshelede yo no fhira iyo yo kaliwaho iyo puḽane ya vhuongelo a thi tsha ḓo u katela.

Kha puḽani ya vhuongelo ni anzela u farwa zwavhuḓi u fhira afha kha ngalafho ine ya fhiwa zwibadela kha puḽani ya vhuongelo ni a fhiwa na zwinzhi zwine a vha vhaṅwe vha kundelwa u fhiwa zwone na dovha na zwifhiwa nga u ṱavhanya zwine ngei dzi kiḽiniki huṅwe a zwi wanali fhedzi a ṱavhanya na puḽane ya vhuongelo vha a kona u ya kha madokotela hune ha to badeliwa hone.

U vha na bvumo a zwi kwama ni fhethu na khamphani ya thuso ya zwa ngalafho nga nnḓani ha musi i na bvumo nga nṱhani ha uri i lafha zwithu zwavhuḓi na uri if i na bvumo nga nṱhani ha thuso ya ngalafho yo no kho itea hanefho iyo khamphani arali muthu ana bvumo nga zwiṅwe a zwi kwamane fhethu na fulufhelo ya uyo muthu ya khamphani ya thuso ya zwa ngalafho.

Ndo zwi ita banngani haningei hone hune musi zwine vha ṱoḓa ndi haningei vho to ṱoḓa garaṱa ya vhune fhedzi.

Puḽane dza vhuongelo dzi a shuma hoṱhe na nnḓa ha vhuengelo zwone ndi zwithu zwine roṱhe ra zwi ṱoḓa o katela na nṋe ane na nṋe ndi a zwi ṱoḓa nga uri zwi vhonala zwi tshi thusa nga maanḓa vhathu na nga u ṱavhanya.

Zwine na fanela u zwi ṱola musi ni saathu vula account yanu ya u vhulunga tshelede ndi uri musi ni tshi ḓo vha ni kho vhulunga tshelede hafho hu ḓo vha hu tshi khou ḓa iṅwe vhugai yo no ḓisiwa nga bannga hu ḓo vha hu khou engedziwa nga phesenthe ngafhani uri ni kone u ḓivha uri ni vhe nikho lavhelela tshelede ngafhani nga murahu ha musi no vhea nngafhani ine na puḽana u vhea yone banngani.

Ee, ndo no vha na khaedu musi ndi tshi khou badela mbadelo dza Yunivesithi nga tshelede ya luṱingo thendeleki ndo ri ndo badela ndi tshi vho ya ngei vha vha vha kho sumbedzisa uri tshelede a thi ngo badela a iho, zwine zwone a huna hune nda ḓo kona u vha sumbedza hone ngauri ndo badela nga ṱhingothendeleki nga hetsho tshifhinga ṱhingothendeleki ya hone yo vha i siho tsini zwo dzhia tshifhinga uri ndi kone u vha sumbedza uri ro badela ngauri ṱhingo yo vha i siho tsini.

Inifuḽesheni i kwama ndeme ya tshelede kha akhaunthu ngauri phesenthe ine yovha yo ambiwa uri hu ḓo dzhenisiwa yone iṅwe nga hanefho i ḓo tea u tsa iḽa tshelede i tshi tsa zwi amba uri na zwine o no kho vhulunga tshelede o vha ono lavhelela zwone ha tsha ḓo kona u wana zwone.

Ndi u vha na vhuṱanzi uri u ḓo vha u na zwine wa ḓo kona u sumbedzisa uri wo badela musi u tshi fhedza u badela zwine zwa ḓo sala kha founu hanefho na zwine wa nga kona u rumela haningei tshikoloni u vha sumbedza uri wo badela.

Ee, vhu nga vha khwine ngauri kha vhubindudzi ha makete wa zwiṱoko hu nga vha na tshifhinga tshine a wo kho rengiwa wa sa kone u vhona tshelede fhedzi afha kha mvelele dza banngani u a kona u ḓivha ende ri vha ri na vhuṱanzi uri tshelede i ḓo dzhena ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Kanzhi zwi ḓura two hundred and fifty rand zwone ndi vhona zwi songo fanela uri tshelede i engedziwa ngauri yone u ḓura yovha i tshi vho ḓura na mishonga i khou dovha ya mishonga i songo fhelelaho, zwino yo no ḓura vhathu vhanzhi vha ḓo kundelwa u i swikelela zwine zwa ḓo ita uri vhaṅwe vhathu vha ṋambe vha litshe o badela vha vho kundelwa u tou wana mishonga na luthihi.

Vha tea u sedza referentsi uri vho nwala referentsi i re yone na uri vha shavhe hu sa ḓo pfhi a vho ngo badela vho badela havha hu si na vho hune zwa ḓo kona u vhonala uri vho badela kana vha sa kone u makiwa ngei uri vho badela.

Vhukando he nda vhu dzhia ndi uri ndi tshi a u ita garaṱa ndo ṱuwa na basa na vhurifhi ha u sumbedza uri ndi dzula gai ho ganḓiwaho musanda ndi zwone zwine zwa ḓo zwi tshi kho ṱoḓiwa fhedzi uri ndi kone u vha na garaṱa ya u thoma ya tshikolodo.

Ee ndi vhona uri mobile mani iya thusa vhathu uri vha kone u langa tshelede. Sa izwi avha vhaṅwe vhonovha vha siho afha mahayani vha kone u i langa nga u sendela vhare hayani tshelede nga mobaiḽi mani.

Mushumo une nda vhona unga wo leluwa une wa nga thusa kha miṱa. Ndi mushumo ya u kiḽina ya u thusa u kulumaga na ya u bika.

Ndi uri musi ndi tshi khou vheya tshelede yanga banngani i adzhi vha ya dzhia musi ndi tshi shumisa khadi shophoni. Vha ya dzhia iṅwe tshelede na uri naho tshelede ndi sa kho i shumisa. Ndo soko i vhea banngani vha ya bvisa iṅwe ṱhukhu nyana musi ṅwedzi utshi fhela.

Zwavhuḓi zwine zwa nga itea ndi uri a ni tsha ḓo badela idzo dzine dzavha dzo anzeliwa nga nṱha nnzhi nnzhi. Sa izwi arali ni tshi khou badela u lenga hu vha hu tshi khou engedziwa iṅwe tshelede nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Akhaunthu ya bannga nga maipfi anga o leluwaho ndi credit card.

Ndi u kona u vula akhaunthu ndo dzula hayani nda ita na uri khadi yone musi zwi tshi fhela. I kone u rumelwa hune nṋe nda vha ndi hone wa sa twe u khoya u ima ḽainini khulu khulu.

Zwi nga nnyita uri ndi pfhe uri u hadzima tshelede ndi nga zwi ita. Sa izwi ndi tshi ḓo vha ndi khou fhiwa tshifhinga tshilapfu tsha uri ndi kone u badela iyo tshelede.

Tshine nda nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala musi ndi tshi khou ḓo badela ḽounu lwa tshifhinga tshilapfu. Ndi uri vha tea u mmbudza tshelede yo no ḓo phaphiwa nga nṱha. Kha i yo tshelede ine nda ndi tshi kho tea u badela yone nga ṅwedzi nga ṅwedzi kana nga vhege nga vhege.

Nyeletshedzo ine nda nga ṋekedza khonani yanga musi a tshi kho ṱoḓa uyo u hadzima tshelede. Ndi uri a vhone uri a songo ṱoḓa hezwi zwine zwa ita uri a badele tshifhinga tshilapfhu. A ṱoḓe hune ha badeliwa tshifhinga tshiṱuku nyana. Sa izwi afha hono badelesiwa tshifhinga tshilapfu u fhedzisela ono badelesa tshelede nnzhisa yo no fhirisa ine ovha o hadzima yone.

Arali ndi na khonani yavha i tshi khou vhudzisa nga ha u shumisa mobaiḽi mani. Zwine nda nga ṱalutshedza iyi khonani yanga nga zwithu zwo leluwaho ndi uri musi u khou shumisa mobaiḽi mani. Zwi thusa musi u khou sendela muthu ane ene muṋe ha na khadi ya bannga. Uri a kone u ṱanganedza tshelede naho a sina khadi ya bannga.

Zwithu zwine wa ḓo vha u tshi zwi ṱoḓa u zwi vhulunga khayo. Ndi tshelede u ḓo ṱoḓa u vhulunga masheleni afho kha iyo wallet ya u i re kha luṱingo. Na bannga na khadi dza banngani.

Ndi nga humbula uri uyu muthu u wa n humbulela na uri u a n tamela zwavhuḓi na muṱa wa hashu. Sa izwi u sa ḓivhi zwine zwa nga itea kha ḽamatshelo. Zwino hu khwine uri u dzule wo lugisa uri arali ha vho itea zwiṅwe zwithu muṱa wau u sale u sa khou sogola.

Mbudziso dzine nda ḓo dzi vhudzisa ndi ḓo vhudzisa uri ndi ḓo tea u vha ndi khou bvisa vhugai nga ṅwedzi. Na uri kha iyi dzo mbadelo dzine nda kho tea u dzi ita ndi ifhio tshelede yo no kho ḓo phaphiwa kana interest. Yo no kho ḓo u vheiwa kha i yo mutengo une wo vha u hone.

Ndi u sumbedzisa muthu uri a huna muthu muṱuku kha lufu. Lufu lu ḓela roṱhe ha dovha vhune ha vha uri a u ḓivhi ḽa matshelo uri hu nga iteani.

Tshithu tshine muthu wanga muvhudza ane ha na fhulufhelo kha mobile mani. Ndi u to zama u musumbedzisa uri a kone u fhulufhela khayo. Wa vhudzisa na uri ha i fhulufheli ngani mobile mani.

Arali nda vha na nnḓu mbili dzine dzi na mitengo i fanaho. Fhedzi ha vha ho to fhambana mbuyelo phetho ine nda nga dzhia ndi uri ndi hirise afho hune. Phetho haho i nṱha uri ndi kone u wana masheleni manzhi ngaho.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri ni ḓivhe uri ni ḓo fhedza u badela lini tshikolodo tshaṋu. Uri ni kone u dzudzanya masheleni aṋu ni kone u vhona na zwa uri musi ni tshi wana muholo waṋu. Ni ḓo tea u bvisa vhugai u itela uri etsho tshifhinga tshine na kho tea u vha wo no fhedza u badela tshi tshi swika. Ni vhe no no fhedza u badela tshikolodo tshoṱhe.

Mbudziso yo leluwaho ine nda nga i vhudzisa nga uri ndi tea u badela lwa tshifhinga tshingafhani. Ndi mbudziso ya uri interest dza iyo tshelede ine nda kho ḓo hadzimiwa dzo ima nga nḓila ḓe.

Muhumbulo wa life cover une nda nga vha kovhela wone. Ndi wa u sumbedzisa uri musi zwa mbo ḓi itea naho ri sa zwi funi muthu a mbo ḓi ri sia muṱa wawe u sala u kho ṱhogomeliwa. Na uri muṱa wawe sa izwi u tshi ḓo vha u kho mu lilela. U ḓo kona uri u kone u isa phanḓa na vhutshilo nga masheleni ane a ḓo a wana.